Ndicinga fana ndingongeza iiambhulensi noko zibe liqelana. Kujongwe nendlela, ndilungise indlela, ngoba yeyona nto esokolisa inqwelo yezigulana. Fumanise uba indlela imbi okanye akuhambeki. Kulungiswa nezinto ezidibene nenethiwekhi, okanye ndibe nendlela yokuba kwaSibonda kube nereyido ezawuqhagamishelana neambhulensi. Ambhulensi zingahlali esibhedlele, zibe khona kwiikliniki zengingqi.

Ndicinga uba fanuba wayesoyika uthetha aphume elibala ngoba noko iluhlazo, itsalela isidima somntu ongutata phantsi indlela okanye into yoba ngaba umntu ongutata ubethwa ngumntu ongumama. Akululanga ke ngoku kumntu ongutata uthetha izinto ezikanjalo. Uyawuhlekwa okanye ajongelwe ngokungathi ngumntu oethe-ethe. Kutheni ezawuvunyelwa ukubethwa ngumntu ongumama?

Ewe, kuyayinceda loo nto leyo. Kunganceda kakhulu ngoba kaloku xa usoloko uxhabashile, usoloko usebenza, loo nto kunika ixinzelelo umzimba wakho. Kodwa xa uwunikeza amathuba wokuphumla umzimba wakho, noko uba sesimeni esirayithi.

Kuyabaluleka ke bantwana bam intoba ngaba nayiphi na imeko ojongana nayo okanye ozibona sele ukuyo ungakhange uyiplene, uvula umlomo wakho uthethe, ucele amacebiso. Bakhona abantu abasekuhlaleni okanye umntu osondeleyo kuyo ozaziyo intoba ngaba uyakhululeka ka uthetha naye, uthethe naye malunga nengxaki leyo ujongene nayo.

Mna ndingaqala ndithethe naye, ndijongisise yena, ndizame nokumjonga indlela aektha ngayo okanye indlela enza ngayo izinto. Kulapho ke ngoku ndingakwazi intoba ngaba ndingathatha amanyathelo, xa sele ndivile kuye okanye ndimbonile intoba ngaba uveza iimpawu okanye uneempawu ezibonakalisa intoba ngaba uyaxhatshazwa.

Kufundiswa ngesi sifo, kubekho iintlangano ekuhlaleni kuthethwe. Kubekho abantu abazawufundisa, abazawumelana neeprojekthi ezizawumelana, zifundise, zixelele abantu ngeempawu nokuzivocavoca. Ndicinga ukuba fana loo nto ibalulekile, kubekho nokuthethwathethwano nasezireyidweni, ngoba kaloku nyhani uncedo lufika kade emaphandleni.

Ndicinga uba fana okokuqala bane-stigma sokuba abantu bazawuthini. So, akukho lula ke ngoku kumntu ongutata ukukhawuleza avule xa enengxaki avule umlomo athethe, ngoba abanye bakhuliswe kwinto ethi indoda ayikhali. So, uyawufumanisa intoba ngaba abanye bayathula though umntu ezazi uva kabuhlungu ngaphakathi wenzakele.

Kukumkhuthaza nokumbonisa indlela eyoba makaziphathe ngayo, amkele imeko yokukhulelwa kwakhe. Ndawuqinisekisa iintsuku angekho ngazo esikolweni ndithumele itshomi okanye ndikwazi ukufikelela kokwabo, intoba akwazi intoba ngaba aqhubeke nomsebenzi angashiyekeli ngasemva, azive naye usengumfundi wesi sikolo. Kwenzele aqhubeke ukufunda azokwazi ukuphumelela.

Mna ndingabakhuthaza abantu abangootata okanye abantu abangamadoda intoba ngaba xa umntu enaloo nto okanye eziva ngathi akaphilanga makangoyiki ukuya ekliniki ngenxa yoba ezawuva oogxa bakhe okanye ezawuva abanye abantu bethetha intoba ngaba ungumntu oquqa ekliniki. Ibalulekile ikliniki ngoba ixesha elinintsi abantu abangootata babhubha okanye bagule kakhulu ngezinto ezincinci onowufumanisa intoba ngaba bebengancedeka okanye ezo zifo bezinganyangeka xa umntu ethe waya eklinikini.

Hayi, makhelwane, mna bendizawucebisa intoba ngaba ukubeke phantsi ukuthakatha uke uyijonge le nto ngendlela yasekliniki. Ukhe uhambise umntana ayohlolwa ekliniki wandule ke ngoku ubona ukliniki uba izawukwenza ntoni okanye izamnika ntoni na umntana. Ngoba kaloku ekliniki zikhona amayeza anganceda umntana kule ngxaki ajongene nayo. Ndiyakucela, makhwelane wam, uhambise umntana ekliniki.

Mna ndingamane ndimbhalela phantsi ndimbonise, naye abhale phantsi nam ndibhale phantsi. Okanye uba ukhona umntu okwazi ukuthetha ngehlobo athetha ngalo ndimcele azondinceda.

Mna ndingacebisa okanye ndithethe kubafundi intoba ngaba xa umfundi ezibona okanye enemvakalelo yoba ngaba sesexesheni lokudibana namakhwenkwe makadibane nekliniki ayokucwangcisa ngoba into yokukhulelwa komntana esesesikolweni ayonto intle leyo futhi icinizelela, ijongelele phantsi kwa isikolo esi. So, into ebalulekileyo kubafundisa abafundi, kubekho laa nto kuthiwa yi-Life Skills subject apho bazawufundiswa ngazo izinto abazawujongana nazo as beya bekhula bebheka phambili.

Ewe, sisekhona i-stigma malunga nentsholongwane ye-HIV and AIDS phakathi kwiindawo esihlala kuzo. Unobangela luloyiko nolwazi oluncinci malunga nesifo ne-HIV.

Andinangxaki mna namayeza esintu asetyenziswa ukunyanga izigulo ezithile, akhona asebenzayo futhi agqibeleleyo ukunyanga izigulo ezithile. Mna qha bendicela okanye bendibonisa intoba ngaba banikezwe izetifikeyiti okanye igunya loba ngaba banyange bancede abantu ngamayeza esintu abantu abanamayeza esintu ekuhlaleni.

Tamkhulu, njengoba size apha kugqirha ugqirha ufumanisa okanye ukrokrela intoba ngaba unomhlaza kulo mhlaba ungezantsi wootata. Ugqirha ke ngoku ucela ukwenza iithesti, ukrokrela lo mhlaza kuthiwe yi-prostate cancer, umhlaza olapha esingxobeni sobutata.

Yoh into ethi qatha kukusikwa komlenze okanye ingalo, kuxhomekeka ininzi phi loo swekile. Ukutya ukutya okungafaniyo nabanye abantu, le nto kuthiwa utshintsha idayethi, kukujonga izinto ozifaka emlonyeni wakho ngalo lonke ixesha. Kuthi qatha loo nto leyo.